Sawubona Phumlani, ngiyethemba ukuthi uyaphila, ngifuna ukukhuluma nawe ngesizini ezayo yokutshala kwezitshalo. Yisiphi isitshalo esifaneleka, esifanele kakhulu lesi sikhathi sonyaka? Yiziphi izinselelo ezivamile ongahlangabezana nazo nge-season ezayo? Unganginika izeluleko mayelana nokusebenzisa izibulala zinambuzane ngendlela ephephile? Yini engingayenza ukuze ngithuthukise isivuno sabo? Mina ngiye ngazama ukusebenzisa amanzi ngendlela esebenzayo ekutshaleni. Ngabe unawo amanye amathiphu angangisiza? Ngiyabonga Phumlani ngalolu lwazi. Ngizolandela izeluleko zakho futhi ngiyethemba ukuthi i-season-i ezayo izoba nenjabulo.

Imakethe yepulazi ingadonsa izivakashi zamazwe ngamazwe ngokunikeza ulwazi oluhlukile lwamasiko. Lokhu kungafaka ukudla kwezindabuko, imisebenzi yezandla eyenziwe ngezandla, kanye nomculo wendawo. Ukuhlinzeka ngemihambo eholwa umhlahlandlela, lapho izivakashi zingafunda khona mayelana nezindlela zokulima futhi zizame ukudla okusha, kungathuthukisa ulwazi lwazo. Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana namawebhusayithi okuhamba ukuze kukhanyiswe ukuheha izivakashi eziningi, ukunikeza imisebenzi efana nezifo zokuphepha noma ukunambitha iwayini kungayenza imakethe yepulazi ibe mnandi kakhulu kwizivakashi zamazwe.

Izikhathi ezedlule zokukhula kwezitshalo bezihlukile, kwesinye isikhathi bezizinhle izitshalo zikhula kahle futhi isivuno sibe sikhulu, kodwa ngezinye izikhathi imvula ibencane, izitshalo zingakhuli kahle, kwenza kuba nzima. Isikhathi esangijabulisa kakhulu yileso lapho izulu lalilungele izitshalo, isivuno saba sikhulu kwenza abantu bathokoze, kodwa isikhathi esinzima kwaba lapho izitshalo zingakhuli khona kahle kwadala nomphakathi.

Uhlobo lomhlabathi lubalulekile ekunambithekeni kwewayini. Umhlabathi ocebile unikeza ukunambitheka okujulile kanti onamatshe noma isihlabathi usiza amagilebhisi ukuthi avuthwe kahle. Enze iwayini elimnandi futhi belinephutha elijulile.

Izikhukhula ziba nomthelela omubi emasimini nasezitshalweni. Amanzi amaningi angasusa umhlabathi kubangele ukucekelwa phansi kwezitshalo, kwezinye izindawo amanzi agcina emasimini agcina emasimini abangele ukubola kwezitshalo. Lokhu kuholela ekulahlekeni kokudla okuthinta abalimi nabathengi.

Ubuchwepheshe nobusha kwezolimo kubalulekile ekuthuthukiseni abalimi abasafufusa. Indlela ephumelela kakhulu ukufundisa laba balimi, ukusebenzisa izifundo ezisebenzayo, izinhlelo zokuqeqesha ezisebenzisa ubuchwepheshe obufana nezinhlelo zama-computer, nezinhlelo zokulawula izitshalo. Ukufinyelela olwazini lwesimanjemanje ngokusebenzisa ama-smartphone, nezinhlelo zokufunda online nakho kuyasiza kakhulu. Ukuhlangana nabalimi abanolwazi ukuze babelane ngamava kungasiza ekwandiseni ulwazi lwabo.

Abalimi kufanele bafundiswe ukulima okusesimeme. Ukusebenzisa izinsiza ezivuselelekayo nokunciphisa umthelela emvelweni. Amakolishi nezinyuvesi kumele anikeze ukuqeqeshwa kulezi zindlela ukuze kuthuthukiswe ezolimo ezihlanzekile nezihlala njalo.

Abalimi bakamoba babhekana nezinselele ezifana nesimo sezulu esingaqinisekile, izindleko eziphakeme, izifo zezitshalo, ukushoda kwezinsiza, kanye nezinkinga zokuthengisa, kube khona nabebayo. Ukusekelwa kuhulumeni kungabasiza ukubhekana nalezi zinkinga.

Izinyosi zibalulekile ekutheleleni impova ukuze izitshalo zikhule kahle. Izitshalo ezifana namahholintshi, amakhabe, nopelepele zithembele kakhulu ezinyosini. Abalimi bangazisekela ngokutshala izimbali, izinyosi, nokugwema amakhemikhali anobuthi.

Abalimu bangaqinisekisa ukuphepha kokudla okufakwe emathinini ngokusebenzisa izindlela ezihlanzekile zokulima. Ukugwema ama-chemicals ayingozi kanye nokuqinisekisa ukuthi ukudla kupakishwa kahle futhi kugcinwa ngaphansi kwezimo ezifanele.

Yebo, ngiyamazi umuntu ofuyayo. Ukufuya izinkomo kuletha izinselelo ezinjengokuntuleka kwemfuyo eyanele. Izifo ezihlasela izinkomo kanye nokushoda kwamanzi noma utshani kwisikhathi esithile. Abalimi babhekana nezinselelo zokuvikela izinkomo zabo ezigulini nezizamekayo, futhi badinga imali eningi yokuhlala bephambili kwezinqubo zokufuya.

Ngesikhathi ngikhula, ngangijabulela ukukhula izitshalo nogogo wami engadini. Kwakuyisikhathi esihlaba umxhwele, sibona izithelo nemifino ikhula, kodwa ngezinye izikhathi izitshalo zazifadalala ngenxa yokushoda kwemvula noma izibungu. Izikhathi ezinjalo zazinzima, kodwa ngangifunda ukubekezela nokuthi konke kudinga isikhathi nokunakekelwa. Ukugcina umbono omuhle ngezikhathi ezinzima, ngangizikhumbuza izikhathi ezinhle nezithelo ezazikhula ngemuva kwazo zonke izinselelo. Ukholo nokubekezela bekungisiza ukuthi ngingalahli ithemba.

Uma ukulinywa komoba bekunwetshwa kufinyelele ezindaweni ezizungezile, umphakathi ungazuza kakhulu, kungavulwa amathuba emisebenzi, abantu abaningi bathole imisebenzi epulazini. Umnotho wendawo ungathuthuka ngenxa yokwanda kokunweba, kokunweba komoba.

Ukuze ugcine amazinga emsoco ephezulu ku-hydroponic. Lawula i-PH, izakhamzimba, amanzi, nokukhanya. Hlanza uhlelo njalo ukuvimbela ukutheleleka.

Ukuhlela isikhathi sokukhulisa izitshalo kuhambisana nezindlela zendabuko, kusiza ekongeni izinsiza, futhi kuthuthukise umphumela. Ukuxuba izindlela zakudala nezintsha, kwenza ukuvunwa kube ngcono. Yize kungase kube nezinselelo zokwamukelwa kwezindlela ezintsha emphakathini.

Ukutshala amagilebhisi ewayini kudinga isimo sezulu esifudumele nesomile. Enezinga lokushisa eliphakathi kuka-fifteen kuya ku-twenty-five degrees celsius. Kufanele kube nokukhanya kwelanga okwanele namanzi alinganiselwe ukuvimbela ukungabuni kwezithelo.